Ewe, ndicinga ukuba zingabanceda, kwenzele nabo bakwazi ukuba bakwazi ukuzityalela ezabo bayeke uhlala behamba beyothenga. Kungcono noba xa uzityalela ukutya uyakwazi ukufumana, akunazinto ezitheliweyo ukuba zikwazi ukukhula, ziyazikhulela nje zona ngokwendalo. Ngoko ke ndibona kungcono. Kungabanceda ukuthi bafunde ngazo, bakwazi nabo ukuthi bazenzele kwiindawo abahlala kuzo.

Ndingaqale ndijonge ukuba akukho manxeba akhoyo na kuzo. Ukuba akukho nxeba, ndingafuna abahloli abahlola izilwanyana, abasebenza ngazo ukuze bazondihlolela ukuba ingaba zibulawe yintoni.

Ndingambuza ukuba sekakude kangakanani na nolwazi. Yintoni aseyifundile ngayo ifama ukuze ndizokwazi ukuba nam ndongezelele kulwazi alwazi analo, azokwazi. Ndiye ndimququzele futhi ukuba makahambe ayogqibezela izifundo zakhe eyunivesithi, azokwazi ukuba nolwazi olupheleleyo ngokwazi ukuphatha ifama yona leyo, angeke ndimalele.

Ndingathi makazame apho kunomhlaba otyebileyo khona, apho kulimeka khona kumhlaba ongaqinanga ukuze kuzokwazi umbona wakhe uzokhula kakuhle. Aze awukhuthalele ngokuthi ankcenkceshele, ahlale ewuhlakulela oko njalo, uzokwazi ukuthi ukhawuleze futhi ube nesivuno esihle.

Imfuyo egulayo uzoyibona ngokuba ingakufuni ukutya, ingafuni namanzi ukuthi iyawasele. Izawuhlala izihlalele lee kude ityhafile. Ingafuni nokudibana nezinye, ingafuni nokuhamba nazo ziye endle.

Ukutyiwa kwezityalo zasendle kubalulekile ngoba zizinto ezakha umzimba. Ezenza ukuthi umntu akhuseleke nditsho na kwizifo ezikhoyo, aze angakhawulezi nditsho nokugula. Umntu ahlale esemandleni kwinto yonke.

Mama, ndide ndasifumana isikolo apho endizawufunda khona ngolimo. Uyayazi ukuba yinto ebendiyithanda kanjani ke le? Yinto endiyithanda kakhulu. Ekugqibeleni ndide ndasifumana isikolo apho ndizohamba ndiyofunda khona. Iimpilo zethu zizode zotsho zitshintshe. Ndivuya kakhulu, ndivuya kakhulu ngeli thuba endilifumeneyo. Sendifuna ukuthi ndilungiselele uhambo lwam.

Ingaba ndifumene ithuba lokuzilimela ngokwam. Ndingawuthatha ngokuba ndizifune mna ukuthi ndizilimele, ndikwazi ukutya izityalo ezityalwe ndim. Futhi ndiyobe ndifumene nelinye ithuba lokuthi ndizivulele ishishini lokuba ndithengisele abantu zona ezo zityalo, bakwazi ukuthi bathenge nalapha kum.

Ndingake ndiqale ndenze uphando lokuba bangakanani na abantu abangayithanda imveliso yam. Noosomabhizinisi ukuba bangalivuyela na eli thuba lokuba ndikwazi ukuthi ndibathengisele, bakwazi ukuthi bathengisele apha kum. Okunye endingakwenza kukuba ndibe nendawo, ndibabize ukuba beze bazokungcamla, bezova ukuba injani na le wayini endiyenzayo. Uma ngabe bayayithanda kulapho endingaqhubeka khona ndibone ukuthi, kuyimpumelelo bangakwazi ukuthi bathenge.

Ndingamxelela ukuba akhangele indawo enomhlaba otyebileyo. Indawo ezokwenza ukuthi isipinatshi sakhe sikhule kakuhle. Ayazi ukuba uzawukuququzela ukuhlala ewunkcenkceshela njalo, ehlala ewuhlakulela, ehlala ewugadile aze ke ungatshiswa nalilanga.

Kubaluleke ngokuba izigulo ezo ziye ziyihlasele izilwanyana zingakhawulezi ukuba zizifumane. Zingakhawulezi nditsho nokugula, zihlale zisemandleni.

Iba nefuthe lokuba ezinye izimoshe, iziwise phantsi ziwe, ilicala elibi. Kodwa elihle kukuba emva kokuba ziwile ziyakhawuleza ukuphinde zihlume, zikhule kakuhle zibe nkulu, zibe ntle.

Ndicinga ukuba kukutya okwakha umzimba. Ukutya okulungeleyo umzimba, ukutya okwenza ukuba abantu ze bangaguli, bakugcine ngendlela erayithi.

Ukufunda ngokwezolimo yinto eya kunceda kakhulu, ngoba yinto eyawuhlala nemisebenzi yakhona ikhona ngoba ke izinto ezilinywayo zizinto ezihleli zidingeka imihla namalanga mihla le. Yinto ehleli ikhona futhi nee-offices zikhona phaa, apho eniyawuthi ke nifune ukungena khona kuzo phakathi njengoba nifuna ukuyofundela ukuba semaofisini. Kuya kunceda futhi, nani niyoba nolwazi ngokuthi zeziphi izinto ezilungele imizimba, izinto ezityiwayo. Niyoba nolwazi olungcono kakhulu.

Ndingaqala ngokubabuza ukuba bawathathe kuphi kuloo mzingelo wabo, bese ndicela ukuwabona ukuba anjani. Bese ndibaxelela ke ukuba kukhona amaqunube angatyiwayo angalunganga anetyhefu. Kumele bawabone kanjani? Akufanele ukuba batye yonke into abayibonayo ukuba liqunube okanye kufanele baqale beze bazondibonisa ukuba ngawaphi la bawaphetheyo, anjani, ndizokwazi ukuwahlola ngokwam ukuba afanele ukutyiwa na.

Abantu umhlaba osowungakubo abavumelani nako ngokuba sowungakubo. Babona ingathi bazolahlekelwa ngokukhulu ngokuba sebe nezinto ezinintsi abazenzileyo kulo mhlaba, abanye sebe neentlelo ngawo ukuthi bafuna ukwenzani. Ngoko kunzima ke ukuba bafune ukubuyisela emva umhlaba.

Andinalo ulwazi ngotshintsho olwenzekayo lwemozulu ngoba ayonto endithi ndiyihoye kakhulu ngoba andilimanga nokufuya andifuyanga. Sendifane ndijonge ke ngelo langa ukuba izulu lihamba kanjani ukuze ndikwazi ulungiselela nje elo langa. Andinalo ulwazi olukhulu. Ndijonga ezifowunini ukuba lihamba kanjani usuku ngokwemozulu.

Mna isizathu sokuqala yingoba yinto abangayihoyanga, yinto abangayithandi into yokufunda ngezolimo ngoba nditsho nasemakhaya ayonto abayihoyileyo kwa ukutya ezo zityalo zityaliweyo. Futhi okunye yinto yokuthi babone ingathi imisebenzi yakhona ayibalungele, bafuna ukusebenza ema ofisini. Abanye baye babone ukuba noba umntu angasebenza, angafunda, kuyafana. Akukho mhlaba waneleyo ukuba umntu uzawukwazi ukuzilimela azokwazi ukuzivulela ishishini lakhe, akwazi ukuthi athengise abe ngusomabhizinisi ngokulima, ngoba umhlaba ngulo ungekhoyo unganelenga.